Nqununu yesikolo ndiza nembono ethi kuba kungekho tishala okanye tishalakazi enalo uqeqesho ngolu hlobo lwe-first aid kwesi sikolo kunganjani na okokuba kube nootitshala abaxhaswa sisikolo ukube bafumane olu qeqesho lwe-first aid. Kuze kuthi ekuhambeni kwexesha nokuba kungavela isiganeko sokuba kungagula umntana okanye kuquleke omnye wootitshala akwazi uncedakala ngendlela efanelekileyo lolu hlobo lwe-first aid kumntu onolwazi.

Ukudlulisa lo myalezo ndingazama ukukhwela eqongeni ndikhwaze wonke umntu okhoyo ofolileyo ukuba makasondele kukho ingcazelo malunga nokungafiki kweklinikhi leyo ebesiyilindele. Ndandule ke besawuthi bandihoye basondele ndandule ukubaxelela ukuba iklinikhi kwenzeke impazamo yathunyelwa kwenye indawo kwaye ayinobasakwazi ukufika kule yethu singakhululeka sibheke emakhaya.

Ukuhlala nomntu osekhulile kakhulu kuyayichaphazela indlela ohlalisana ngayo nabantu ngoba ixesha elininzi kumele usoloko usecaleni kwakhe ujongene naye kuba kaloku ezinye zezidingo zakho okanye iimfuno zakhe akasakwazi ukuzenzela. Ngoko ke kungalo lonke ixesha wena kumele usoloko usecaleni kwakhe umjongile kwaye umnika lonke uncedo olufunayo. Ngelinye ixesha uye uqhelane naloo meko uphethe xa udibana nabantu abanintsi okanye uphumele ngaphandle esidlangalaleni ungasakwazi okanye ungasamelani nendawo enabantu abanintsi ngoba kaloku sowuqhele ukuhlala nalaa mntu mnye.

Hayi, andizange ndaya kodwa ke kwixesha elizayo ndingaya ngoba ke kaloku ezinye zezigulo esidibana nazo ziye zikwazi ukuncedakala emaxhweleni esiwahambayo, izinto ezifana mhlawumbi nee-ulcers ukubana nezilondanyana apha emathunjini. Amanye amaxhwele okanye abantu besiNtu bayakwazi ukukunceda kwezo zinto ezo. Izinto ezifana nee-STIs ziyakwazi ukuncedakala kubantu besiNtu, amayeza wesiNtu ayakwazi ukuzinceda ezo nto ezo. Ngoko ke kwixesha elizayo ukuba mhlawumbi ndingaphatheka ndingaya.

Kwakungexesha kufike isigulo seCOVID-nineteen i-corona apho kusemakhaya ndizama kwaye ndicebisa abantu bokuhlala ukuba bazinxibe iimaskhi, izikhuseli zabo. Ngoba kaloku bona babe nenkolelo yokuba isigulo esi sithi sifikelele ebantwini abahamba amazwe ngamazwe ngeenqwelo pleyini, ukanti ke esi sigulo esi besitshabalalisa wonke umntu othe akazikhusela. Ibinzima ke loo nto ukungena ebantwini abangenalwazi kodwa ke ekugqibeleni ndade ndabe ndiyakwazi ukubenza bazinxibe.

Ukuba umhlobo wam osenyongweni angathi azifumane egangxeleke kuloo meko indlela endingamcebisa ngayo kukuba ahambe aye emapoliseni ayokuvula ityala ngoba kaloku akuvumelekanga namnye umntu uba axhaphaze omnye. Nokuba ligazi na andinakumthethelela ndithi makanyamezele kuzawulunga. Ndingamcela ukuba okanye ndimkhaphe ahambe ayokuvula ityala, siyinabise nasefemelini imeko ajongene nayo ngoba kaloku ukuxhatshazwa kwabantu ababhinqileyo ayinakuthetheleka nanini na loo nto. Oko lowo wenza oko makadibane nomthetho.

Ukunceda lowo uthe wosuleleka yintsholongwane ugawulayo ukuba ahlale ethatha amayeza wakhe wokuthomalalisa le ntsholongwane kagawulayo, njengosapho lwakhe kuba lula ukuba umntu bamkhuthaze ukuba ayikokuphela kobomi obu nto nje kuzawufuneka etye okanye athathe amayeza wakhe wesithomalalisi rhoqo ngexesha anikwe lona ekliniki ngexesha ebeyowathatha. Kangangoba bangathi bamkhumbuze okanye basete leyo alarm enokuthi iza mkhumbuza rhoqo mhlawumbi ngo-eight, nabo bamququzelele ngokuba bemphathela amayeza wakhe njalo oko.